Re tlhoka tiro ka gonne ditlhwatlhwa tsa data di le kwa godimo ga re kgone go ka reka data gonne go na le go na le dilwana tse di tshwanetseng gore re berekise data go ka a apply-a for mmereko for o re ka dirisa inthanete ke ka moo o bona mo nakong tse dintsi re palelwa ke go dira dilo ka lebaka la go tlhoka data, data e tura.

Nna ke dirisa data ya MTN ya kgwedi. Ke dirisa madi a kana ka two hundred ranta, go reka data mo malatsing a mangwe ha e a e fitlhe phitlhelelo e ke e batlang ya malatsi a mateisi e fela mo sebaka bakeng before kgwedi ka fela gonne data e a tura.

Tlhwatlhwa e dirisitseng go reka data ke two hundred and fifty-four rand ka Telkom ke kgone go e dirisa kgwedi yotlhe empa ga e dire maitsiboa e dira motshegare fela fa o batla go reka data o tshwanetse go lebelela ditlhwatlhwa tse di kwa tlase ke tse di feng ebile ke e feng data e kgonang go nna go fitlhelela kgwedi fela e sa fela mo tseleng ntse matsatsi a tsamaya.

Ke hundred gig e ka ntumedisang ka be ka e dirisa kgwedi yotlhe go simolola ka di-one go fitlhelela mafelo a kgwedi ka di-thirty one tsa kgwedi.

Go tla nna botoka thata gonne e tla fokotsa lebelo la di-data ebile e tla kgona le go gore di-data di kgone go dula kgwedi ebile re tla kgona le go fokoletsa go reka di-data kgafetsa-kgafetsa.

O ya kwa marekelong ka boripana le ka go direla mo ka bonako, o ya kwa marekelong o a fitlhela ba bolelela gore o kopa go reka data selipi se batla go fang sona se tla ba le dilonyana tse tsotlhe tse tshwanetseng gore o di kgotlhe mo founung ya gago.

Gore re dira gore data e bolokege ke gore fa o sa sebedise data ya gago o time data fa o sa dire dilo tse di botlhokwa o time data ya gago, fa data ya me e ka fela pele ga nako nka dira sekoloto sa data.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke ya go reka mowa, ke reka mowa ke go fetolela gore e nne data gonne fa go reka data ya straight data e nne e nnye, fa o reka moya o fetolela for data e kgona go nna data e ntsi e ka nnang sebaka se se telele.

Data ga e aroganyiwe, nka kgona gore ke mo romelele E mail kgotsa nka kgona gore ke mo rekele mowa a go fetolele go reka data ya letsatsi.

Ke akanya gore go diriwe tse di sa lekanyediwang unlimited, e nne tsona modiro gonne tsona ke tsone tse di leng botlhokwa, ke tsone tse di nang le mo mosola gore re dirise tsona.

E siame tota gonne ba kgona go ithuta dilo di le dintsi ka inthanete, ba kgona go dira dilo tsa thekenoloji.

E botlhokwa tlhabologo e e tswelelang jaaka AI e thusa dithuto e nnye e a thusa ebile e a ruta.